Indlela engingamuchazela ngayo uZinhle Mbangwayo ukuthi indlela angalawula ngayo iy'nambuzane noma indlela angayisebenzisa yokulima ile ndlela ejwayelekile esebenzisa ama-chemicals engamsiza ukuthi ey'tshalweni zakhe asuke ey'tshalile mhlampe engabi nazo iy'nambuzane nanokuthi eyinakekele kahle iy'thombo zakhe noma le nto esuke etshalile. Lapho kuzoba ngcono kakhulu ukutshala kwakhe and ngeke kube nazo iy'nambuzane.

Into engamsiza kakhulu lo mlimo osasemusha ukuthi engathola umakhalekhukhwini lo obizwa ngokuthi i-smartphone. Lo makhalekhukhwini iwona ongamsiza kakhulu ngokuthi angakhona ukuhlola kuwona isimo sezulu futhi kungamsiza ngokuthi akhone ukuthola ulwazi mayelana eish.

Ukwenza into noma ukufaka isikhathi sami entweni engeke ngiwuthole khona umphumela omuhle noma engeke ize ilunge kuyangikhathaza kakhulu. Ikakhulukazi uma ngizofaka sonke isikhathi sami ngithi ngiyayilungisa kodwa umphumela wakhona ungabi muhle, kuyangikhathaza futhi kuyangiqeda amandla nomdlandla wokuqhubeka ngenze le yonto.

Ngicabanga ukuthi lokho akubaphathi kahle futhi abahambisani neze nalokho okusuke kwenziwa amakhansela. Ngoba kusuke kuyimisebenzi yawo le abasuke beyenzile futhi basuke befake isikhathi sabo esiningi kakhulu ukuthi benzeni leyo nto.

Ngicabanga ukuthi uZenani, isifundo asithola noma ucwaningo alenza lwaba lwajula kakhulu mayelana nomhlabathi nendlela futhi angathuthukelisa ngayo umhlabathi wakhe awenze ube yimpumelelo. Ngicabanga ukuthi wathola amasu angamsiza ukuthi athuthukalise noma enze umhlabathi wakhe ukuthi ube yimpumelelo kakhulu uma esetshala.

Ngicabanga ukuthi ukuhlukana kwemigqa uma kuwukuthi kuyatshalwa kusiza ekuthenini kwenza ukuthi zonke iy'tshalo zikhone ukuthi zithole ilanga, okuwukuthi ilanga ilona elisiza kakhulu ekutheni iy'thombo noma lezo y'tshalo zikhone ukukhula kahle.

Ngokombono wami ngicabanga ukuthi ngeke ngize ngisidle leso, leso sitshalo noma leso sithombo, ngoba kuyobe kuchaza ukuthi noma ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi sizobe sifakwe ama-chemicals noma imithi ezobe yenza ukuthi sikhule sisheshe sikhule. Noma engakwenza ukuthi ngiqale ngithole ulwazi kabanzi ukuthi leso sitshalo lama-chemicals noma le mithi ezobe ifakiwe kusona angeke ize ingilimaze yini mina ngaphakathi? Uma-ke ngithola ukuthi ngeke ize ingilimaze ngaphakathi sengasidla-ke.

Ebengakwenza okokuqala uma kuthiwa bengumhulumeni noma ngiyisikhulu sikahulumeni, bengaqale ngilungise indaba yokulingana kwethu noma yokulingana namalungelo ethu thina abantu abamnyama. Bengingenza isiqiniseko sokuthi thina abantu abamnyama siyakuthola ukulingana noma siphatheka ngendlela engcono, hhayi ukuthi bengizobaxosha abamhlophe, cha, koda bengizokwenza isiqiniseko sokuthi abantu abamnyama bathola izimfanelo zabo ngendlela elungile futhi bathola ukuhlonipheka ngendlela elungile.

Ukube bengiwumlimi bengingasebenzisi noma bengingazama imbewu engokwezemvelo. Ngoba ngicabanga ukuthi ukutshala kuhambisana kakhulu nemvelo futhi kuncike kakhulu kwimvelo ngoba sisebenzise umhlabathi okuyimvelo futhi sisebenzisa nemvula noma amanzi uma sichelela iy'tshalo zethu okuyinto eyimvelo. Ngicabanga ukuthi mina ngokwami ukubona noma ngokwami ukwenza bengasebenzisa imvelo kakhulu.

Ngicabanga ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu kuyabalimaza kakhulu abantu abasuke betshalile, ney'tshalo futhi ziyalimala kakhulu. Kakhulukazi uma kuwukuthi isimo sezulu sizoshintsha ekuthenini lingabe lisana izulu kakhulu. Mhlampe ilanga selishisa kakhulu, sekunano moya, ezinye iy'tshalo ziyabola uma kuwukuthi azisawatholi kakhulu amanzi, and ekuboneni kwazo kugcine sekukhanda ukuthi ezinye iy'tshalo seziba ney'nambuzane.

Okungaqala ngakho ngingaqala mhlampe ngey'nselelo angabhekana nazo uma sekuwukuthi useshintshile esefuna ukusebenzisa izinto zemvelo. Ukuthi uma esebenzisa imvelo kakhulu eyithombeni zakhe noma ekutshaleni kwakhe kuzomthatha isikhathi eside engeke sifane nalapho ezobe esebenzisa khona omanyolo ngoba omanyolo basheshe benze ukuthi iy'thombo zisheshe y'khule. Kodwa uma esebenzisa imvelo kuzomthatha isikhathi eside ukuthi iy'thombo zakhe zivuthwe. Kodwa inzuzo angayithola ukuthi iy'tshalo zakhe ngeke kusadinga ukuthi athenge izinto ey'njengomanyolo, kuyobe sekudingakala ukuthi nje asebenzise imvelo futhi kumele ahlolisise kahle umhlabathi wakhe awazi azi nesizini atshala kuyona.

Impilo yenhlabathi ethuthukisiwe yenza kube lula kakhulu kwiy'tshalo ey'suke y'tshaliwe ukuthi y'sheshe ukukhula. Futhi yenza kube lula kakhulu nakwiy'tshalo ukuthi zikhule kahle.

Indlela engingakhuluma ngayo namaphoyisa noma into engingayisho kumaphoyisa ukuthi kumele azame ngayo yonke indlela ukuthi ay'thole iy'nkomo zikamaMnumzane uKhumalo, ngaphandle kokuthi zimenzelani noma zimsiza ngani. Ngicabanga ukuthi kumele azame ukuthola la masela khona engeke eze eqhubeke nokuntshontsha iy'nkomo zabanye abantu. Futhi ngingasibeka nesizathu sokuthi lezi y'nkomo uMnumzane uKhumalo kungenzeka ukube uyisebenzele kanzima ukuthi ekugcine enazo, futhi zimulethela umnotho omkhulu yena uMnumzane uKhumalo noma zimenzela imali manje ngingacela futhi kakhulu ukuthi amaphoyisa amsize kakhulu ukuthi agcine emtholelile iy'nkomo zakhe.

Iy'nyathelo ey'balulekile ukuthi umhlabathi wakho ungawufaka umquba, futhi ungawubhekisisa kahle nomhlabathi ozotshala kuwona ukuthi ungabe uvunde kangakanani noma umanzi kangakanani. Ngicabanga ukuthi into yokuqala ongaqala ukuyibheka ukuthi umhlabathi wakho ngabe umanzi kangakanani noma uvunde kangakanani. And enye into ongayenza ukuthi umhlabathi wakho ube kahle ukuthi ungawufaka umquba.